Amathuba akhoyo okubana umntu aziqalele eyakhe ifama manintsi kakhulu ngokuba umntu aqale eyakhe ifama athengise iziqhamo kunye neveji. Ezo zinto zezona zithengwa kakhulu ezivenkileni uxa zithe zakhula zachuma kakuhle.

Ugcina inyama ingaboli ihlale ixesha elide inye yindlela yokuba uyigcine isemkhenkceni, apho izawukwazi ukuba ihlale ixesha elide ingaboli.

Ukuba ngumfama wentsangu eMzantsi Afrika yinto engekho semthethweni ngoba ayivumelekanga ukuba ithengiswe ngokomgaqosiseko weli loMzantsi Afrika.

Ndingaqala ngokuqasha abasebenzi abambalwa noba babini okanye abathathu endizawuthi ndincedisane nabo. Ize ngokuthi iya ikhula ifama ndongeze abasebenzi.

Enye yeendlela zokuchumisa umhlaba kukuba ufake umgquba phambi kokuba utyale okanye ulime igadi.

Ezinye iimveliso zolimo azikho kumanye amazwe okanye azichumi kwamanye amazwe. Ngoko ke kuye kunyanzeleke ukuba amanye amazwe azothenga, athenge kwelinye ilizwe ngokwendlela yokuqinisa ubuhlobo nezorhwebo phakathi kwamazwe amabini nangaphezulu.

Ukufuya iigusha kuthi kuncedisane nomfuyi ngoba zininzi iindlela athi azuze ngazo, njengokuthengisa uboya begusha engekayithengisi yona igusha ubuqu. Uneengeniso ezimbini.

Ukusebenzisa i-drone kwezolimo kubalulekile ngoba ifama yindawo enkulu othi ungumlimi ungenawukwazi ukubona yonke. Ngoko ithi ibe ngamehlo wakho ekujongeni izinto ezinothi zimoshe.

Unqongophalo lwemvula kunye nokubalela okuninzi kuthi kwenze ulahleko kwiifama njengoko kuye kutshaze, imfuyo iphethe ingenanto yokutya ibhitye.

Laa gadi isemva kwezindlu incedisa kakhulu ekulweni indlala ngokuba abantu abahlala ezilalini bathi bakwazi ukuzenzela bazityalele okwabo ukutya, bangasoloko bethenga ngemali enqongopheleyo.

Ukuze uqalise udinga izixhobo ezifana nezi zokokubana uzisebenzise ukutyala njengeplanti, iteyitala kunye nezinye izixhobo ozothi zikuncedise ekuphuculeni umhlaba.

Urhulumente unikisa ngenkxaso enintsi kakhulu kuluntu ethi incedise bona ekwenzeni umsebenzi, njengokutyala. Nje amaphulo okokubana akwazi ukunika abantu izixhobo bathi bazisebenzise zibancedise ekulimeni nezinye izinto ezithi zibancede, njengemali ukuzithengela bona.

Inyama eqwayitiweyo ifuna ukubekwa endaweni engenalanga kwaye engenabushushu kakhulu ukwenzeka igcinakale ikwisimo ekuso ingamoshakali.

Amafutha wesithuthi awabi nagalelo lingako ngoba iyakwazi ukuba yonke imali ethi isebenziseke ekutheleni isithuthi ngamafutha ikwazi uba iphinde ibuye ngengeniso eyingenisileyo, ingeniswa zizinto ezithe zathengiseka.

Abantu basezilalini bathi baphile ngokubana bafuye bakwazi ukumane bethengisa babe nemali yokuthenga izinto abazifunayo. Ngoko ke kubaluleke kakhulu ukuba ufuye ungumntu ohlala ezilalini.

Umakhulu into anoyenza kukuba aqokelele amaqanda weenkukhu zakhe akwazi ukuwathengisa. Njengokuba imali yakhe yenkamnkam inganeli, makazame uzincedisa ngokubana athengise amaqanda eenkukhu akwazi ukuba nemali engenye ethe xhaxha ezawuncedisana nalena yakhe yenkamnkam.

Ukuba negadi echume eli hlobo iyancumisa kakhulu ngoba elekwento efuna ukuthengwa uyakwazi ukuba uyoyikhupha egadini uthengise, ukwazi ukuba nendlela yokuphila nenye indlela yokungenisa imali.

Umntu ocinga uqokelela imali aqale ishishini lokulima akazichani, uyasebenza kakhulu. Yinto entle leyo, ndingamkhuthaza ukuba aqhubeke nayo ngoba ithi ibe nengeniso entle kakhulu xa zonke izinto zihambe kakuhle.

Ukwehla kwamaxabiso kuthi kube nengeniso entle kakhulu, ngoba amazwe angaphandle ayakwazi uba nomdla wokuba azothenga izinto ezininzi eMzantsi Afrika kwaye noqoqosho luyenyuka. Amaxabiso xa enyuka akuthengwa kakhulu nto leyo ithi ibe mbi ke ngoku iluchaphazele uqoqosho lwelizwe.

Indlela yokuba iigusha zenze imali kukuba uzichebe uthengise uboya bazo ukuze ukwazi ukuba nemali yothenga amayeza uzigcine zisempilweni.

Abasebenzi basefama kumele babe neempahla zabo neemasiki, iinto zokuzikhusela ebusweni kunye nasezinyaweni nasezandleni ngokunjalo. Ukwenzela bangakwazi ukungcoliseka, bakwazi nokuphatha izinto ezithi zingcole ezinobaphetha zibafaka ukugula.

Kubalulekile ukuba abasebenzi basefama babe nendawo yabo yokuhlala ekufutshane ukwenzela bazawukwazi ukuncedisana baqale nomsebenzi wabo ngethuba. Naxa ekuphetheleni bakwazi ukuwugqiba babuyele ezindlini zabo ezikufitshane, bangahambi indlela ende.

Ihagu yinyama ethengwa kakhulu kwaye iyathandwa ngabantu. Nokuba isimo soqoqosho singanxongophala kodwa ke iyathengwa. Indlela anokwenza ngayo umfama kukuba ayithengise ngexabiso noko elivumelekileyo kwaye nelibonakalayo ukuba lihambelana neepokotho zabantu.

Umqwayito uthi ke emveni koba uyixhelile inyama leyo uyenze ibe ziipisi ezincinci. Apho ke ngoku uzawuthi uyibeke yome emveni koko uyifake izinto ezithi ziyincedise ukuba ihlale ixesha elide ingaboli.

ikhula ebusika siyinto enjengespinatshi, ikhaphetshu kunye nekherothi, unomnqatha. Zizinto ezithi zikhule ebusika ezo.

Xa ufuye iinkukhu usoloko unamaqanda. Amaqanda athi azalelwe ziinkukhu ezi uzifuyileyo, awudingi uba uwathenge.